Ke nahana lebaka ke hoba bo raditekesi ke batho ba itshebetsang kapo ba itshebeletsang. Mme ha hona mookamedi eo ba ikarabellang ho yena. Ka le leng, rona batho re na le mesebetsi mme mesebetsing mo re na le baokamedi bo e tshwanetseng, re ikarabelle ho bona. Mme ha o ka tlola letsatsi o sa tle mosebetsing ntle le lebaka le utlwahalang, o tlo ithola o le mathateng.

Ke nahana lebaka le etsang sena ke hore di-Uber di ya tura haholo. Mme batho ba makeisheneng ba sebedisa ditekesi ho boholo ba bona, hobane ditekesi di sa ture hakaalo.

Bese ke yona feela boemong bona e tlang nfihlisa moo ke batlang ho ya teng. Mme ke tla le nka leeto ka bese hore ke fihle moo ke batlang ho fihla teng.

Ntho ya pele eo ke e etsang ke hore ke kene marangrang kapa app-ong ya yona di-Uber. Ke etse dipatlisiso hore na motho eo a tlo tla a kganna koloi eo wa tshepahala na. Mme o etsa mosebetsi wa hae ka botshepehi bohle na?

Eya, nkile ka e ba lehlasipa la botsotsi ba renkeng. Mme ke ne ke tloha provinsing, e nngwe ke ya provinsing e nngwe. Ha ke fihla fela ke qeta ho theoha sepalangwang. Bahlankana ba bararo ba ile ba hlaha mme ha ba qeta ho hlaha jwalo. A le mong a ntsha thipa a nlaela hore ke ntshe nthwe enngwe le enngwe e ka dipokothong tsa ka. Mme ke ile ka etsa feela ka etsa jwalo. Hoba bophelo ba ka bo ne bo tla pele.

Dumelang, ke ne ke kopa le tlo re lokisetsa mabone a rona a seterata. Hoba ke ao a shwele mme ha a light-e. Ho dula ho le lefifi bosibu mme ha o le lefifi jwalo. Botsotsi bo a nyoloha. Batho ba kenelwa ka malapeng batho ba utsetswa. Batho ba tshwarwa poho ba tsamayang seterateng bosiu. Re ra le kopa ke le phakise le tlo re lokisetsa di-light tsena tsa rona.

Dintle tsa teng ke hore E-hailing services ba kgona ho tlosa moo ba o nkileng teng, ba fihle ba o ise moo o batlang ho ya teng. Hona ba fapane le ditekesi hobane ditekisi tsona di ho tlosa moo ba o nkang teng. Mme ba o theole renkeng kapa hona seterateng. Empa ka E-hailing ba o isa moo o batlang ho ya teng. Dimpe tsa teng tsona ke hore bakganni bana ho na le baikaketsi. Mme ba tshwara batho poho ha ba palame makoloi a bona. Mme dikgaitsedi tsa rona ho na le ba hlekefetswang ka tsela ya motabo.

Ntho ya pele eo ke tlo e etsang ke ho nka tekete eo nkgono ae rekileng. Ke nke le bukana ya hae ya boitsebiso. Mme ha ke fihla khampaning eo ya diterene. Ke ba hlalosetse hore ba entse phoso ka ho rekisetsa nkgono tekete ya terene ka tjhelete e tlwaelehileng. Ha ba mo theolela mme ke ne ke kopa ba mo theolele yona hobane ke tshwere bopaki ba hore nkgono o sa fihlile dilemong tsa boqheku. Mme ha tshwanela ho patala tjhelete eo e kaalo.

Ke nahana bakganni ba dilori ba nka maeto a matelele haholo ntle le hore ba phomole. Ha ba kgone ho phomotsa dikelello tsa bona. Ba dula ba le tseleng mme seo se baka hore kelello ha e kgathala. Mahlo le ona a ikwala a ntse a kganna, mme sebaka e qetelle e bakile kotsi e tshabehang.

Koloi ya poraefete e molemo haholo hobane bosibu ha ditekesi di se di emisa ho tsamaya. Mohlala, ebe ngwana hao wa kula ha o no emela hore o founele ambulence e tlotla e fihla ka mora dihora. O ka nka ngwana hao wa mo kenya koloing ya hao ya poraefete. Mme wa kgona ho mo isa ngakeng ka pelenyana ka potlako, a kgona ho thola thuso.

Hela abuti , ntho eo o e etsang eo o e phoso haholo, e seng hanyane. Ngwana ke ngwana o tshwanetse a etse diphoso. Bua le yena o mo bontshe hore ntho ae etsang ha e hantle. E tswile tseleng ska mo shapa hoba ha o mo shapa ngwana enwa ha a fihla sekolong kwanana, ha no kgona ho tsepamisa maikutlo a hae le kelello dithutong. Ebile ha no kgona ho pasa hantle hoba kelello ya hae e tla be ntse salletse diketsong tsena tseo mo etsang tsona. Tsa hore o mo shape, o mo hlekefetse. Mme le ha le ha bapala le bana ba bang, ha no kgona ho bapala le bona hantle, a thabile.